Go fofa le kgetlho la ntlha gantsi ke boitemogelo jo bo kgatlhang, jo bo itumedisang. Mme ka dinako tse dingwe le jo bo tshwenyang maikutlo ka ntlha ya go se itse se se sa itseweng. Ke ne ke fofela KwaZulu-Natal.

Sefofane sa jet sa poraefete ke sone sefofane se ke se ratang. Batho ba le bantsi ba ba boifang go tsamaya ka sefofane ba rata difofane tse di kgolo. Ka gonne di kgona go tsamaya ka pabalesego, ebile ga di nne le mathata a mantsi fa di le mo moweng.

Dilo tse ke di ratang ke go tsamaya ga dibese mo toropong ya rona. Ke go se je madi a mantsi, hantsi di-ticket-e tsa dibese di tlhwatlhwa tlase thata go na le tsa sefofane, ebile di ka nna tlhwatlhwa tlase go na le tsa go kgweetsa. Fa go dituelo tsa go tsamaya le go senyega ga koloi.

Mathata a dikarata tse di botlhale mo dibeseng tsa Aforika Borwa a akaretsa go oketsega ga dinako tsa go dira di-transaction le mathata a a ka nnang teng a tshireletsego a a jaaka go kgothosiwa go thubiwa ga tshedimosetso. Mathata a mangwe ke ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa go tsenya tirisong mathata a ka nnang teng mo badirising ba ba sa itse sepe ka thekenoloji. Go ikaega ka thulaganyo e e bokoa go gaisa tsotlhe ya tshireletsego le go latlhegelwa ke madi ka karata e latlhegileng.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o lemogiwa ka go nna kelo tlhoko thata ka pabalesego. Bokgoni bo jo bo jwa go kgwetsa le jwa go tsamaya ka tsela sentle. Bakgweetsi ba dibese ba thusa gore batho ba nne le maitemogelo a siameng a go tsamaya ka koloi ka go kgweetsa ka pabalesogo. Go direla bareki, go tsamaya ka tsela le go mathata ka tsela e .

Go ngomoga go ka tsenya badiri dikgwebo le ikonomi yotlhe mo kotsing. Go ka dira gore ba latlhegelwe ke meputso go fokotsege bokgoni jwa bone jwa go dira tiro le gore ba latlhegelwe ke madi le go senyegelwa ke leina. Mo bathong ba ba tsamayang ka dibese ditlhaelo tsa badiri ba dibese di baka mathata a magolo ba pateletsa go batla dipalangwa tse dingwe tse di turang le tse di sa ikanyegang, go latlhegelwa ke lotseno le ditshiamelo molaotheo wa gago nna tiro go ga gona tuelo o dira mo badiring ba ba ngongotehang.

Dibese di tsamaya ka nako tse di rileng go latela thulaganyo e e tlhomameng mme di ka nna tsa ema pele ga nako kwa mafelong a a tlhomilweng go tila go tsamaya ka bonako thata. Fa bese e ema mme e sa ema sentle mokgweetsi a ka nna a bo a letile nako e e beilweng ya go tsamaya, hantsi ka ntlha ya maemo a a siameng a pharakano a dirang bese e tle pele ga nako.